Seyalemoya seo ke sa mamelang haholo ke Thuto FM sealemoea sena se thusa dibini haholo. Hoba ka nako ya ho hora ka hora ya leshome le metso e mmedi, ho ya ka hora ya leshome le metso e meraro. Ba bapalla di pina tse ntjha tse fihlang ka nako yohle mme ba neha di bini monyetla wa hore ba ba iponahatse le hore ba bapatse di pina tsa bona setjhabeng.

Mamela hee bana ba haeso hosane ka mokete wa Rakgadi. Ha kena kgona ho bapalla di pina tsa motho e mong le mong a di batlang. Ke tlameha ho bapalla di pina tse tse ratwang ke batho bohle ba tla beng ba le teng moo moketeng. Jwale he, le tlameha hore le rate mmino o tla be o bapalwa hoba ha re bapalle lona fela re bapalla le batho bohle ba tlabe ba mengwe moketeng.

Nna molaetsa wa bohlokwa nka rata ha nka fumana ka tsela ya email hoba ke yona e nang le lekunutu haholo ha se motho e mong le e mong a ka kgonang hore a e bone kapa a e bile ka ntle le monga yona, ha e le e meng ya di SMS yona e etsa hore batho ba bone ha bobebe lekunutu la hao. Le nna ke etsa jwalo ha ke romela motho e mong, ntho e bohlokwa ke mo romela ka email.

Di-series kea kgona ho di sheba haholo, tse ke di ratang ebe kea di download-a. Ke etsetse ke behele nakong e tlang ha se ke na le bokgoni ba hore ke di shebelle.

Dimakatso keo bone o jaiva video-ng ya mmino, ekaba o ba jwetsitse batswadi ba rona ka seo? Ho na o wa tseba hore na batho bao ba jaifela ke bo mang? Ba bana ba record-a video eo ya hao? Wa tseba hore na ke bo mang?

Ne ke tlo ya sealemoeng hore ke tsebe ho ho fihlela batho ba bangata ba utlwe ka nako e le nngwe. Seyalemoya se thusa hore ba hole ba bangata ba kgone ho utlwa ka sena mme ke ne ke ile seyalemoyeng sa Thuto FM ho bapatsa ka Heritage Day.

Nna ke ke sebedisa seyalemoya sa Thuto FM ka di nako tsohle. Ha ke batla thuso, kapa ha hona le ntho eo ke ke ke report-ang ho bona. Ke batla hore ba nthuse hobe le motho a thusahala mme ka nako e nngwe ha ke kgone ho finyella. Hoba batho ba bangata ba kenang seyalemoyeng ka nako e le ngwe ka nako tse ding kea kgona ho kena.

Ke ka tletleba ho boetapele ba library ke ba hore Wi-fi ha e sa sebetsa empa ke maikarabelo a ka jwalo ka motswadi wa bana ba ka hore le nna ke etse matsapa a hore ke kenye Wi-fi ka moo ka hae ka ntlong. Hore ba kgone ho fihlella le ho etsa mosebetsi wa bona. Ba le mo hae ba seke ba depend a Wi-fi ya library fela.

Dumela nka thusa a na le na le bothata ba ho kgetha filimi e le ka shebellang tsatsing lena. E re ke le thuse, filimi e monate ho tse tse tse teng mona ke ena ya Baptist. Ke yona e monate. E hlabosa haholo ebile ha ena di tlhapa ho yona. Le bana ba kgona hore ba shebelle, mme ke nahana hore le ka shebella yona tsatsing lena. Empa kgetho ke ya lona hore na le tla qetelletse le shebelletse e feng. Kea leboha.